Esikhathini esinengi amabhesi awaveli, awezi ngesikhathi ekumele afike ngaso. Umuntu nakose akhwele ibhesi ka-six, ibhesi ifika nge-iri le-seven, kibe umuntu sekane-iri ajamile ema-bus stop, alinde ibhesi. Into leyo iyamotjha ngombana abantu bayaladelwa emiberegweni.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukuthi amavilo webhesi ayamotjhakala, nakhona ibhesi ingenisa i-dust enengi ngoba yinto ekulu yikoloyi ekulu ibhesi.

Kurhelebha ngokuthi zibe sendaweni eyodwa, woke umuntu nakafuna ukuyokubamba ibhesi, atjhinge endaweni leyo, angakhambi azumazumana neendawo ezihlukileko. Kurhelebha ngokuthi umuntu ufika afune ibhesi engendaweni ererhe, ayithole ned khona lapho.

Nangingaphatheka ngaphakathi kwebhesi ekhamba ibanga elide, ngiyakghona ukuzibamba isikhathi todi ngifike la kose ngifike khona nofana todi ngifike la ibhesi ivumba khona ukuthi nihlike nizitjhugulule.

Unobangela wokuthi kukhuphukw imali yokukhwela ibhesi kukuthi amateksi nawo sekakhuphukile, manje-ke amabhesi namateksi aphikisana ngeemali kodwana ibhesi yona imanani aphasi ukudlula amateksi.

Abantu abanengi bakhetha iinkoloyi ezizijameleko ngombana bathola imifutho ngaphakathi kweenkoloyi ezizijameleko, abaminyani nabantu ngeembhesini nakhona bakhwela nayoke into abayidingako ngeenkoloyini ezizijameleko.

Ithinta amahlelo wethu wokukhamba ngokuthi asinayo imali yeembaseli ephezulu. Iimbaseli, imalakhona iphezulu for iindlela ezide nofana ikhambo elide.

Abantu baphatheka kumbi ngombana bayazi ukuthi abanayo imali. Imali seyatlhogeka eSewula Afrika ngombana abantu abanamiberego emihle yokwenza yoke into ebangafisa ukuyenza.

Awa, urhulumende kuhlekuhle akumelanga alawule iintengo yeembaseli ngombana urhulumende uyabona bona amandla weranda leSewula Afrika aphasi, nakhona abantu abakghoni nofana abarholi imali enengi ukuthi iintengo zingabaphezulu kangaka. Abantu bayakghameka ngemali yeembaseli, nakhona abantu iimbaseli bayazidinga, abantu ababeregisa iinkoloyi nabantu ababeregisa amabhesi.

Iye, ikhona inzuzo yokuberegisa iinkoloyi ezincani. Ikoloyi encani ifika ngesikhathi esifitjhani nakhona ayithathi isikhathi ukufika endaweni le ofuna ukufika kiyo. Ibhesi yona ikhamba ijama koke, ikhamba ijama kuma-station, ikhamba ijama eendaweni zokuthi abantu bathunde. Ikoloyi uyalawula ukuthi njenganje anijami, seniyokujama leya enye isitopo.

Ukuba nekoloyi kuyayimotjha isabelomali yomuntu ngombana mele acabange ukuthi ikoloyi uyoyivasisaphi nofana kose aqalane nezinto zekoloyi leyo ukuthi ikoloyi isesererhe na. Ngamanye amalanga thola ikoloyi ingasirerhe, imotjheke ivilo, kose ilungiswe, ikoloyi imotjheke ama-brake kose ilungiswe nofana ikoloyi ingasa-start kose iyiswe emntwini olungisa iinkoloyi, iyakhiphana esabelomali ikoloyi.

Abantu ipetroli bangayonga ngokuthi bangaberegisi iinkoloyi zabo ngama-weekend nofana ngeempelaveke. Baberegise iinkoloyi zabo phakathi kweveke nabaya emiberegweni.

Iintengo yepetroli, ukukhuphuka kwayo kukhuphukisa ezinye izinto, njengokudla. Ukudla nakukhuphukileko, abantu abasakghoni ukuthenga lokhu egade bakuthenga phambilini. Sekumele bathenge izinto zamanani phasi njenge-petrol, abantu kose bathele yamanani aphasi.